Swa tika swinene loko ku tlakuka ka tihakelo ta tipurayisi ta tibazi hikuva, vanhu vo tala va balekile tihakelo to durha leti va faneleke va ti hakela eka mathekisi va ya eka tibazi. Hikuva bazi yi tirheka, hikuva bazi nhlayo wa yona wu va wu ri ehansi. Kutani loko na le tibazini ku tlakusiwa hakelo ya kona vanhu vo tala swa va khumba swinene, ene a swi va a swi va siya va ri kahle hikuva swi lava se nakona va tatisa ka leswi a va hakela swona. Van'wani va vona leswi a va hakela swona a swi tele na hi nkarhi woluwa.

Mina na ndyangu wa mina hi ta va hi kunguhate leswaku hi ta hakela hakelo leyi hi tivaka ku ri yona loko hi ya edorobeni, hi teka mali yo ringana hakelo liyani. Loko hi fika loko hi fika kwahala dorobeni hi kuma leswaku ku tlakukile hakelo swi nge hi khomi kahle hikuva hi nge swi tivi leswaku hi ta yi kuma kwini mali ya ku va hi engetela yi ringana hakelo leyi va nga tlakusa se ku va yona. Swi nga lava wun'we a sala ku hlanganisiwa mali liyani leswaku hi khandziya kutani wun'we a muka kumbe a ya dorobeni hi milenge, ene sweswo a swi kahle na ka ntsongo.

Leswi swi endlaka tihakelo ta mabazi ti tlakuka, i ku tlakuka ka ti-petrol-i, ti-diesel-i na hinkwaswo leswi swi cheriwaka emabazini leswaku tibazi ti famba kahle tibazi ti hlayiseka. Ku tlakuka nxavo wa swona leswi endlaka mihakelo ya le tibazini na yona yi tlakuka, loko yi tlakukile vanhu va hakela, swi endla leswaku vachayeri va tibazi va kuma mali leyi hi faneleke ku va va xava tipetiroli. Hikuva va xava hinkwaswo leswi nga endlaka leswaku tibazi ta vona ti tshama ti hlayisekile, leswaku vanhu va ta khandziya va hlayiseka, na vona va ya laha va yaka kona va ha hlayisekile.

Laha ndzi tshamaka kona, vadyuhari a va kumi ku hunguteriwa hakelo eka swifambo leswi swi tirhisiwaka. Ha hakela hakelo yo fana na un'wana na un'wana loyi a khandziyaka. N'wana, munhu lonkulu, kumbe vadyuhari va hakela hakelo yin'we. Swivangelo swa vona i ku un'wana na un'wana loyi a tirhisaka swifambo leswi, va tshama ka switshamelo kumbe switulu swo fana, a ku na xitulu lexi va ngo lexi i xa vadyuhari xi fanerile ku va xa nxavo kumbe xa hakelo leyi yi nga le hansi. Hi leswi va vulaka swona sweswo, ku un'wana na un'wana a khandziyaka u fanele ku hakela hakelo yo fana.

Ina a ndzi ta va pfuna. Ndzi kulele eka muti lowu ndzi dyondzisiweke leswaku ndzi fanele ku xixima vadyuhari, ndzi fanele ku xixima vanhu hinkwavo va nga vakulu eka mina, ndzi tlhela ndzi pfuna un'wana na un'wana loyi a lavaka ku pfuniwa swi nga ri na mhaka ku i mani. Hikuva siku rin'wana na mina ndzi nga lava ku pfuniwa loko ndzo tikuma ndzi ri eka xiyimo xa yena. So eya ndzi nga n'wi pfuna, ndzi n'wi pfuna a xava thikithi ra yena ra bazi. Ndzi tlhela ndzi n'wi pfuna a khandziya bazi a kuma vutshamo bya kahle, hikuva a dyuharile a nga fanelangi a yima, matsolo ma ta karhala.

Vadyuhari vo tala a va tirhi va hola mudende. Mali ya mudende xo sungula a yi talanga. Va yi tirhisa ku xava swakudya va xava hinkwaswo leswi swi lavekaka emakaya ya vona, va tlhela va va hlayisa mindyangu ya vona. Ku hungutiwa ka tihakelo etibazini, etithekisini, kumbe ka swifambo hinkwaswo leswi tirhisiwaka hi vaakatiko, swi nga va pfuna swinene. Hikuva loko va hakela hakelo ya le hansi swinene, swi va endla ku ri va sala na mali leyi hlayekenyana ku va va kota ku xava swakudya, ku va va kota ku xava mirhi loko ku ri va vabya va na swifuwo swo.

Leswi swi endliwa leswaku swi ta kamberiwa leswaku swi tshamisekile ku va vanhu va nga kota ku khandziya va famba va hlayiseka emoyeni, a swi khandziyi hi ndlela yeleyo kutani swi famba ku na maendlelo ya kona ku na process leyi endliwaka ku endla hi matimba ku chekisisiwa vuxokoxoko hinkwabyo ku tiyisisa leswaku vanhu va ta hlayiseka emoyeni loko xihahampfhuka xa ha haha. Loko swi tshamisekile sweswo hinkwaswo hi kona vanhu va khandziyaka kutani xi suka xi haha.

Ku tlakusiwa ka hakelo ya le tibazini i timhaka ta ku tlakuka ka petrol na tioyila leti ti tirhisiwaka lomu tibazini na le tithekisini na le ka timovha hinkwato, tipetiroli leti ti endlaka ku va tibazi leti ti kota ku famba loko ti durha, ku tlakusiwa nxavo wa tona swi endla leswaku na vachayeri va tibazi na vona va tlakusa hakelo hikuva va ringeta ku hlanganisa mali leyi nga ta xava petrol kumbe oyili yaleyo. Loko vhiki rin'wana ri fika swi famba ntlhanu hinkwaswo.

Ndzi vona swi fanerile leswaku ntirho lowu wu endla hi munhu lonkulu, ku thoriwa munhu lonkulu ku va yena va endlaka ntirho lowu hikuva vana lava va endlaka ntirho lowu i vana na vona va swi lava leswaku ku tlurisiwa patu na vona hikuva siku ra nghozi a ri tiveki. Vanhu lava i vana na vona a va fanelanga va tlurisa vana van'wana mapatu ku ri na vanhu lavakulu lava va nga va pfunaka ku va va tlula va fika laha va yaka kona va hlayisekile. Ku fanele ku thoriwa vanhu lavakulu ku va vona va endlaka ntirho lowu, ku tlurisa vana va endla hi vukheta leswaku vana va hlayisekile mikarhi hinkwayo.

Loko ndzo yiveriwa xikanyakanya xa mina loko ndza ha ri ku wiseni ndzi nga tlakuka ndzi n'wi tsutsumisa loyi a nga xi yiva. Ndzi nga n'wi tsutsumisa ku fikela laha ndzi n'wi kumaka kona loko ndzi nga n'wi kumi a tsutsuma a ndzi siya ndzi nga ringeta ku lavisisa leswaku a nga va a ri mani, wa ka mani, u tshama kwini. Loko ndzi kumile hinkwaswo ndzi famba ndzi ya mu lava eka vona, loko ndzi nga n'wi kumi ndzi n'wi lava eka vaakelani va yena, ndzi n'wi lava emaxakeni ya yena ku fikela ndzi n'wi kuma ndzi teka xikanyakanya xa mina loko xi fambile a nga xi kumi ndzi to amukela ndzi xava xin'wana.

Ndzi nga endlisisa hi vukheta leswaku ndzi nga tikumi ndzi wele epatwini. Ndzi nga tshunela kulenyana na patu ndzi famba kona, loko swi nga koteki swi boha ndzi famba kwala tlhelo ka patu. Ndzi nga langutisa matlhelo hinkwawo ndzi endla hi vukheta leswaku ku nga ti movha leyi nga ta ndzi vavisa naswona loko yi ta ndzi langutisa leswaku yi ta hundza kwihi, kusuhi na laha ndzi fambaka kona kumbe kule na laha ndzi fambaka kona. Loko ndzi swi kumile ndzi nga heta ndzi langutisa emahlweni ndzi kongoma na ndlela ya mina ndzi ya laha ndzi yaka kona ndzi nga ri na ku chuhwa.

My Boet yi kahle swinene hikuva yi na switshamo swa kahle na laha ndzeni yi kahle ti tshama ti basile tibazi ta vona. Loko u famba a wu karhali nhlana loko u tshamile. Loko u lava ku tshuka u etlerile kwala ndzeni loko ya ha ri endleleni wa kota ku etlela ku na ka ku veka nhloko, ku na ko navisa milenge u kota ku etlela kwalaho u fika miri wa wena wu ri kahle u nga karhalanga. Nakona nxavo wa thikithi ra vona a ri durhi ku fana na tin'wani tibazi leti ti nga kona ti ya ka kwahala Gauteng a ti fani.